Kwakuthethwa nge-cloud computing kuye kuthi qatha indawo yokustora nokuaksesa idatha kwikhompyutha neintanethi.

Ndicinga ukuba ithetha into yokuba loo makhaya asemaphandleni awasoze aphinde adinge intanethi yeWi-Fi, aza kusebenzisa iWi-Fi.

Ndicinga ukuba akufanelekanga bafikelele wonke umntu kwiWi-Fi yoluntu yasimahla kuba iWi-Fi yoluntu yasimahla ayiphephisanga kuba kungakwazi ukuba kubiwe i-information yakho kwi-inthanethi ngokusebenzisa iWi-Fi yasimahla. Kodwa iphinde ibenako ukulunga ekuncediseni abantwana abangathathi ntweni kumakhaya abo baze bakwazi ukwenza imisebenzi yabo ngeintanethi yasimahla.

Ewe kulungile ukusetyenziswa kuba abantu basemaphandleni bafikelela kade kwezinye izinto ezifumaneka ezilokishini. Loo nto ibenze ibengathi ngabantu abangenalo ulwazi, babe bona befuna ukuzazi nezinye izinto.

Ndingamxelela ukuba ukusebenzisa i-smartphone kulungile kwaye uye ubone nezinye izinto ongakwazi ukuzibona kutilili. Uyakwazi nokuncokola nabantu abakude kunawe, uyakwazi nokubukela umabonakude okanye ufumane ireyidiyo kwi-smartphone, uyakwazi nokuaplayela imisebenzi kwi-smartphone.

Izinto ezingeloncedo kustrim ezifana nooNetflix kukuba ngelinye ixesha izinto ezifundisayo azikho phaya. Kanti xa ubukela umabonakude uyakwazi ukubukela neendaba zesiXhosa, ubukele nezinye izinto ezidlalayo etivini zesiXhosa ezifundisayo ngamasiko nangezinye izinto, nezolimo.

Ndingakhetha le ineWi-Fi kuba ndizawukwazi ukwenza izinto zam endifuna ukuzenza ezimalunga neintanethi kwaye iWi-Fi iyakhawuleza.

Ndicinga ukuba ingangumbono omhle lo, kuze wonke umntu afikeleleke kwiWi-Fi. Nabantu abafuna ukubiza iUber, xa engenadatha angafumana uncedo lokuba akwazi ukubiza iUber.

Kukuba ndicime ifowuni yam ndiphinde ndiyilayite, ndijonge nee-settings zefowuni yam ukuba zirayithi na ukukwazi ukuba ndiqhagamshelane kule nethiwekhi yeWi-Fi.

Ewe kulungile ukuncedisana nabantwana emisebenzini yabo yesikolo efuna i-intanethi, kunye nabantwana abangathathi ntweni bakwazi ukufumana le intanethi yasimahla ukuze benze imisebenzi yabo yesikolo bazokwazi ukupasa.

Ndingathanda ngokuthetha ngococeko kunye nokuziphatha kakuhle ungumntu, nokutya ukutya okusempilweni kuze abantu baphile ixesha elide.

Ndicinga ukuba ingangumbono omhle, xa umntu engenadatha efuna ukukhawulelwa ngumntu wosapho lwakhe okanye engena-airtime yokufowuna akwazi uba banxibelelane ngoWhatsapp okanye uFacebook esebenzisa iWi-Fi yasimahla leyo ithe yabe ifakelwe kwisitopu sebhasi.

UShosholoza kuba yayiyingoma eyayiculwa ngamadoda ayesebenza nzima emgodini westim, ekhwele itreyini yestim.

Ndingamxelela ukuba xa efuna ukusebenzisa iWi-Fi makaze kuhlala apha kweli igumbi lam kuba iyakhawuleza khona. Kwaye ndingaye ndiye kwindawo ebendifakelise kuyo iWi-Fi ndicele ukuba bandincede ikwazi ukusebenza kumagumbi onke alapha endlini kuze wonke umntu ayifumane.

Ngokweyam imbono andiwuboni ingumbono omhle into yokuba kuthengiswe ulwazi, kuba not wonke umntu unayo imali yokuluthenga olu lwazi. Abantu abaninzi abaphangeli.

Ndingamxelela ukuba lo mculo awufunayo uyafumaneka kwi-TV DStv kwaye uyafumaneka nakwii-phones i-smartphones, loo nto makangaxhalabi. Kwaye ndiye ndimbonise ukuba ufumaneka njani kuze nangengomso xa ndingekho akwazi ukuzenzela.